Idatha alibizi imali efanako, kuya ngokuthi ulithenga kiyiphi i-network.

Idatha liqakathekile ngombana abantu bakghona ukungena eenkundleni zokuthintana ngedatha begodu uyakwazi nokuthi usebenzise idatha ukwenza irhubhululo nofana utlole imisebenzi yesikolo.

Ukubukela amavidiyo ngikho ekuqeda idatha khulu kungombana amavidiyo ufumana bonyana athatha isikhathi eside.

Umuntu angasebenzisa idatha, alisebenzisele izinto ezibalulekileko njengokwenza irhubhululo, ukuphendula imilayezo nofana ukubuza imibuzo, angalisebenziseli ukubukela amavidiyo.

Umuntu nakaphelelwe lidatha angekhe akghone ukusebenzisa ama-App layo afuna idatha ukuze asebenze.

Idatha ulithenga ngekumva kobanyana uthenge i-airtime bese uthenga idatha nge-airtime.

Idatha libiza kusukela emasumini amabili wamaranda ukuya emakhulwini amahlanu.

Idatha kufanele libize ngaphasi kwamasumi amahlanu wamaranda nalithengwa bentwana besikolo. Kungombana abentwana besikolo imali ebayisebenzisela ukuthenga idatha akusiyimali yabo kodwana yimali ebaphiwe yona.

Kunedatha lokungena kunanyana ngiyiphi ikundla yokuthintana ekuyi-anytime data, kube nedatha elisebenza lokha nawungene ku-WhatsApp kwaphela.

Awa, ipilo ngaphandle kwedatha ikhona.

Ngicabanga kobanyana kuya ngokuthi bangangani abantu abalisebenzisako begodu engekhe bahlala bangabi nalo.

Idatha ngilonga ngokuthi ngingabukeli amavidiyo eenkundleni zokuthintana, ngilisebenzisela ukwenza irhubhululo nofana ukuthumela imilayezo kwaphela.

Ikhamphani yakwa-Rain nofana ikhamphani ye-Telkom.

Ukudlala umvumo ku-internet.

Iye, idatha iyabiza nawuyithenga kancanikancani kodwana nawuyithenga ngobunengi ayibizi khulu.

Idatha uyakwazi ukuthi uyolithenga eentolo ezithengisa abomaliledinini nofana ulithenge nge-airtime kumaliledinini wakho.

Kuya ngokuthi wena uthenge idatha lesikhathi esingangani. Kunamadatha welanga elilodwa, kunamadatha weveke, kunamadatha weveke embili nofana amadatha wenyanga.

Awa, awunamala. Idatha yabofunjathwako vele iphela msinyana kunedatha ye-router.

Umukghwa lo ungaqedwa kukuthi uthenge idatha eliyi-unlimited, idatha elinganasikhathi kobanyana liphelelwa sikhathi nini.

Umukghwa lo ungawulisa ngokuthi uzijwayeze ukuthenga i-router, ube nedatha le-router begodu wenze isiqiniseko sokobana lihlala likhona.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngombana abafundi abanye basebenzisa i-Wi-Fi ukwenza imisebenzi yabo yesikolo, ukwenza amaprojekthi nofana ukwenza ama-assignment.

Kuyitheknoloji engasisezingeni eliphezulu.

Itheknoloji ingasiza zefundo ngokuthi abafundi bakwazi ukwenza imisebenzi yabo yesikolo, ngokusebenzisa itheknoloji begodu bakwazi nokuthi bafumane iincwadi ngendlela yetheknoloji.

Itheknoloji izokusiza abantu abakhubazekileko ngokuthi bakwazi ukuzenzela ezinye zezinto.

Ukuze itheknoloji ikwazi ukuthuthuka begodu ibe sezingeni eliphezulu, ikghone ukuthi isebenziswe ngiwo woke umuntu, oseendaweni ezihlukeneko, iindawo zemadorobheni kanye neendawo zemaplasini.

I-e-learning kuyindlela yokufunda kodwana usekhaya.

Iinkolo zikangaqinisekisa kobanyana omunye nomunye umfundi unaso isisetjenziswa setheknoloji ebangakghona ukuthi bamthinte ngaso begodu bamfundise ngaso.

Iye, lokho kungasiza.

Amalimi angasekelwa ngokuthi kube nezinye izinto kutheknoloji ezitlolwe ngawo amalimu la.

Kumigadangiso yamavidiyo engenakuninana, enganakuhlukumeza.

Ikusasa likamabonwakude liyatjhabalala kancanikancani.

I-Wi-Fi isiza abavumi ngokuthi bakwazi ukusabalalisa imivumo yabo eenkundleni zokuthintana.

Ukuzithabisa kukwenza into oyithandako nabantu otjhidelelene nabo.

I-media iyakwazi ukuthi ithathe iindaba zakude izilethe ebantwini abahlukahlukeneko begodu iyakwazi nokuthi abanye abantu bafumane usizo.

I-media iyakwazi ukuthi isabalalise amathuba womsebenzi.

Kungombana abavumi bomvumo loyo abakawusabalalisi ekundleni ye-YouTube.

Awa, imikhangiso yona ayingikghabhudlhi ngombana kungendlela abantu benza ngayo imali, ngokufaka imikhangiso lokha nawulalele iingoma zabo.

Awa, mina ayingiliyi.

Ayikho into ongayenza. Nawuthenga umvumo, yindlela osekela ngayo abavumi leyo.

Kungakudla imali ehlukahlukeneko. Kuya ngokuthi umvumo loyo bawuthengisa ngamalimi kanye nesivumelwano sokuthenga umvumo loyo.

Iye, bayayenza nabawuthuthukisa eenkundleni zokuthintana ngombana umuntu uzowubona lapho bese uyakhamba uyowuthenga.

Iye, i-YouTube ingakubhadela.

Lokho kungabangelwa kukuthi abantu labo abawulalelako umvumo loyo abawuthengi nofana bayaweba.

Iye, kufanele kube nesivumelwano.

Nami ngilalela wona umvumo wekhethwapha.

Mavidiyo anokuhlukumeza phakathi, mavidiyo anomseme nofana amavidiyo anehlamba phakathi.

Iye, ungahlawuliswa.

Uyakwazi ukuthi uzivale iinkundla la abukele khona umseme, ukuze angasakwazi ukungena kizo.

Ungenza ukuthi ulise ukubukela amavidiyo athatha isikhathi eside, ubukele amavidiyo amafitjhani.

Iye, izinto zitjhugulukile, itheknoloji seyisezingeni eliphezulu, isikotlelo asisanamsebenzi.

Iye, amafilimu abukeleka kamnandi kumabonwakude.

Iye, ngiyaneliseka ngombana akukho la ngeze wafumana khona iindawo zemidlalo, zifumaneka koke.

Umaliledinini mhlobo wokuthoma wakafunjathwako.

Umaliledinini ulisizo elikhulu emphakathini ngombanyana uyakghona ukuthi uboleke omunye umuntu, adosele umuntu okude nofana oseduze umtato.

Iye likhona li-film leSarafina.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokuthi, kuba mlingisi lo ohlangabezana nezehlakalo ezinengi, ukudlula abanye abalingisi.

Kanengi lokho kubangelwa kukuthi, umlingisi indima ebamnikele yona ukuthi ayilingise efilimini, uyilingise ngendlela ehle khulu begodu yakara abantu abanengi.

Irhubhululo leli liqinisile, abanye abantu bathi babona into ilingiswa bathi khebayokulinga nabo, babone kobanyana angeze baphumelela na, ubulelesi bese buyanda ngaleyo ndlela.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi, kungombana ku-inthanethi ama-film aba manengi begodu uyakwazi ukuthi uzikhethele ukuthi, ufuna ukulibukela ngasiphi isikhathi. Begodu ku-inthanethi awuphazamiswa ziintolo, lokha nawubukele i-film lakho.

Indlela yokubukela ama-film engabiziko ngeyokuthi uwa-downloade abe kufunjathwako wakho.

I-film engeze ngalilibala li-film ebathi yi-Blood and Water.

Ama-film mina ngiwathandela ukuthi, adlala izinto ezenzeka enarheni nofana elizweni amalanga la begodu aneeyeleliso ezinengi.

Mina ngithanda amafilimu anezokuvakatjha, amafilimu anemindeni begodu amafilimu ahlekisako.

Iye, ngicabanga ukuthi basese khona abantu abawabukelako, nanyana sekadlala ku-inthanethi khulu.

Abantu abathanda zemidlalo bazithandela ukuthi ziyababumbanisa, zibenza abantu bazwane begodu kuba mnandi nakubukelwe zemidlalo.

Awa, angicabangi ukuthi kuzokwenza ukuthi abantu bagcine bangasayi eenkundleni. Abantu abanengi bathanda ukubukela umdlalo babanengi, ye-ke nawuwubukela kumabonwakude uwubukela uwedwa begodu akubi mnandi lokho.

Mina ngithanda ukuwubukela bunqopha etatawini, kungombana ngithanda ibumbano abasekeli bomdlalo ababa nalo nabahlangene basetatawini.

Mina ngikhetha ukuthi ilwazi ngilifumane kumabonwakude nemirhatjhweni.

Imidlalo nayingadlalwa ngobunengi ngepelaveke.

Ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi abantu bangakuthandi ukubukela umdlalo ku-inthanethi, kungombana nawusabukele umdlalo ku-inthanethi, kusuke umdlalo uphazamiseke kungene isikhangiso bese wena uyaphundeka.

Kungombana nakunemidlalo emikhulu, kuba nabantu abanengi abadobolako baqagele ukuthi isiqhema esithize sizokuwina.

Awa, angicabangi kobana amalimi anikelwa amalungelo afanako.

Lokho kusiza abantu abangalikhulumi ilimi lelo lesintu kobanyana bazwisise.

Kungombana ufumana ematatawini wezemidlalo kuzele abantu abangazaniko, abathoma ukubonana kodwana nakuphela umdlalo uphela sebabangani.

Ilwazi leli bayalirhubhulula begodu babuze nabanye abantu.

Kufanele abanekghono lokuqalisisa izinto ezenzeka ngetatawini ngelihlo elibukhali begodu abenelwazi elinengi ngeenqhema zemidlalo kanye nabadlali.

Ingoma yesiko lekhethu khulukhulu ivunywa lokha nakuneminyanya yesintu.

Ukufaka amalimi wesintu kudijithali, lokho kuzokwenza kobanyana amalimu la angasalahleka begodu angasakhohlwakali. Kuthi isizukulwana esizako sizowafumana begodu sikwazi ukuwafunda.

Kungombana ekadeni iinliliswa zomvumo bezizincani kodwana njenganje zandile zinengi.

Mina ngithanda umvumo we-RNB ne-soul, kungombana kumvumo opholileko begodu opholisa nehliziyo.

Idatha libiza imali ephezulu begodu kuya ngokuthi usebenzisa yiphi i-network ukuthenga idatha lakho.

Idatha liqakathekile ngombanyana silisebenzisa kibofunjathwako bethu ukwenza irhubhululo, ukuthintana nemindeni nokwenza imisebenzi yesikolo nofana ama-assignment.

Ukubukela amavidiyo okudla idatha khulu kungombana esikhathini esinengi amavidiyo ayadosa.

Umuntu angabulunga idatha ngokuthi, alisebenzisele okuqakathekileko njengokwenza irhubhululo, ukuthumela imilayezo, ukwenza ama-assignment, angalisebenziseli ukubukela amavidiyo nofana amafilimu.

Umuntu nakaphelelwe lidatha angekhe akwazi ukuthi angene eenkundleni zokuthintana begodu angekhe akwazi ukuthi enze irhubhululo.

Idatha uyakghona kuthi ulithenge emavikilini nofana ulithenge kufunjathwako wakho.

Idatha alibizi imali efanako, likhona idatha elitholakala nge-twenty-nine rand ukuya phezulu.

Idatha elisebenziswa abentwana besikolo lingabiza amasumi amabili wamaranda obuncani bakhona.

Kunedatha elibekelwe isikhathi bese kube nedatha elingabekelwa isikhathi.

Awa, nokho kesinye isikhathi kuyafuneka kobanyana ungabi nedatha, uziphilele ipilo njengekadeni.

Ukuthi idatha libize kangaka kungombana kubabantu abanengi abasebenzisa idatha mihla namalanga.

Idatha ngilonga ngokuthi ngingabukeli amafilimi nofana mavidiyo, ngilisebenzisela ukuthumela imilayezo nokwenza irhubhululo kwaphela.

Idatha le-Telkom livamise ukungabizi khulu.

Ukudlala umvumo ku-internet ngikho okudla idatha khulu.

Iye, idatha alibizi khulukhulu nawulithenga ngobunengi.

Idatha uyakwazi ukuthi usebenzise i-airtime kufunjathwako wakho ulithenge nofana uyalithola emavikilini.

Idatha liyahluka kuya ngokuthi uthenge idatha lesikhathi esingangani, kunedatha lelanga, kunedatha leveke, kunedatha lenyanga begodu kunedatha leenyanga ezintathu, kunedatha leenyanga ezisithandathu.

Awa, uqinisile idatha le-router lihlala isikhathi eside kunedatha lakufunjathwako.

Nangabe ufuna idatha elingaphelelwa sikhathi likhona idatha ebathi yi-unlimited datha.

Ungazifumanela i-router.

Ilisizo elikhulu i-Wi-Fi ebafundini ngombana ibenza bakwazi ukwenza umsebenzi wabo wesikolo ngokukhulula ngaphandle kokubuza kobanyana bayokubhadala ngani.

Itheknoloji esakhasako kuyitheknoloji esezingeni eliphasi.

Itheknoloji ingasiza abafundi ngombanyana kuzoba lula ukuthi benze iimfundo zabo.

Itheknoloji izokwazi ukuthi yenze amaphilo wabantu abakhubazekileko abe bulula begodu bakwazi nokuthi bafumane iinsetjenziswa ezinengi ngobuduze.

Kungombana esikhathini sanje itheknoloji kungiyo into eyenza amaphilo woke umuntu bona abe bulula begodu kuyindlela esiphila ngayo ekuyindlela elula yeke, itheknoloji nayingathuthuka namaphilo wabantu azokuthuthuka, imisebenzi ebayenzako izokuthutha ngobunengi.

I-e-learning kulokha umfundi nakafunda ngethungelelwano asekhaya.

Iinkolo zingayisebenzisa ngokuthi abafundi bakwazi ukuthintana nabafundisi babo lokha nabasemakhaya kungananto abangayizwisisiko ngomsebenzi abanawo.

Iye, ukufaka amalimi wendabuko eenkundleni zedijithali kungasiza khulu lokho ukuthi amalimi angasasilahlekela lula.

Angasekelwa ngokuthi iinsetjenziswa zetheknoloji zitlolwe begodu zisebenze ngamalimi ahlukahlukeneko.

Migadangiso enganakho ukuninana begodu enganawo umseme.

Ikusasa likamabonwakude liyatjhabalala.

Iye, lifilimu leSarafina nofana le-Long walk to freedom lakaNelson Mandela.

Umlingisi oyikutani umlingisi ohlangabezana nobunzima obunengi ukudlula abanye abalingisi.

Lokho kubangelwa kukobanyana umlingisi usuke ayidlale indima anikelwe yona kuhle khulu.